Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ka ba ba tlhoka tiro thata go na le dithuto, dikopo tsa tiro le menyetla ya go ikaloganya le batho ba ka inthanete. Fa data e le kgonagalo batho ga ba kgone go dirisa nako e ntsi go batla tiro kgotsa go ithuta bokgoni jo bo oketsegileng mo inthaneteng. Motlhala motho a ka tsaya nako e ntsi a sa dire dikopo tse dintsi tsa tiro ka gonne, go kopa data go kgotsa go tseya dikopano tsa inthanete, ka jalo ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira go se kgonege go fitlha mo monyetleng e batlhokatiro ba e tlhokang.

Mo nakong ya segompieno go dirisiwa data thata ka gonne, batho ba dira dithuto, ba batla tiro, ba ikgulaganya le ba bangwe kgotsa ba itumelela boithabiso ka inthanete. Nna ke dirisa Wi-Fi e ke e rekang ka two hundred, mme e nkgorola go nna matsatsi a le thirty, ke e dirisa go letla go tsamaisa dikopo tsa tiro, go sheba dithuto tsa inthanete, go ikgulaganya le ba bangwe, go sheba ditshwantsho le mmino. Ke tlhopile yone ka gonne e bonahala e le botoka mo go tse dingwe ka tlhwatlhwa ya data, tekanyo le gore e kgona go nkgorola go fitlha mo ditlhokong tsa me tsa letsatsi le letsatsi.

Mo kgwedi e e fetileng ke rekile tlhwatlhwa data ya MTN, mme ke e dirisitse mo lobakeng la fourteen days. Data e ne e nthusa go batla dikopo tsa tiro, go ithuta dithuto tsa inthanete le go ikgulaganya le ba bangwe ka dikgopelo le melaetsa. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela dilo tse di jaaka tekanyo ya data e a e rekang, boleng jo tla beng a bo naya fast or stable, lobaka la data e tla tshwarang ka lone le gore e ka thusa mo ditlhong tsa gagwe tsa letsatsi le letsatsi. Go lebelela tse dingwe go thusa go dira tshwetso e e molemo gore data e se ka e se ja madi fela mme e nne le molemo mo tirong le boithabiso.

Data ya di-gig e ke e dirisang e ka nna twenty gig, mme nka tlhola go nna le boitumelo ka gonne ke kgone go batla dikopo tsa tiro, go ithuta ka inthanete le go ikgulaganya le ba bangwe ntle le go tshwara ke mathata a data. Nka e dirisa kgwedi yotlhe go netefatsa gore data e le nna fa ke e tlhoka, ke ka kgatlhegela gore data e tsene mo letsatsing le le tshwanang le letsatsi le moša wa kgwedi, ka gonne ke simolola kgwedi e ntšha ke na le tekanyo e felletseng ya data go fitlha bofelong jwa kgwedi, ntle le go tshwara ke tshenyo ya data pele nako e feta.

Fa mafaratlhatlha a five G a tsenngwa, lebelo la go dirisa tshedimosetso ka mogala o seatleng le tla oketsega thata. Seo se raya gore go tla nna bonolo go sheba mananeo a maemo a kwa godimo, go tsamaisa difaele tse dikgolo le go dirisa ditharabollo tsa inthanete ntle le go ema. Madirelo a tla tswelang mosola thata ke a tshwanang le baithuti, batlhokatiro le batho ba dirisang inthanete go tshela botshelo jwa letsatsi le letsatsi ka gonne go tla nna bonolo go batla tshedimosetso, go ithuta ka inthanete le go ikgulaganya le ba bangwe. Ditšhono tse di ka tlhaga ka tse di jaaka go tlhama didiriso tse di tlhophilweng go dirisa thekenoloji ya five G, jaaka ditsamaiso tse di boitshepo. Diporojeke tsa dithuto tse di-online tse di neeletsweng le kgwebo e e oketsegileng ya ditlhopha tse di tsenyang letsogo mo inthaneteng, ka kakaretso five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka yona ka botlalo, ya dira gore e nne ya potlane, e e itekanetseng mme e kgone go tshegetsa ditlhoko tsa batho ba ka bongata.

Go rekisa data ke go reka kgatelelo e o dirisang go sheba ditshwantsho, go romela melaetsa, go lebala difaele kgotsa go dira kopano tsa le inthanete. O ka reka data ka go romela ranta go tswa mo mogaleng kgotsa ka go tseya packet-e ya data mo company-ing ya mogala, fa data e tsene o kgona go bula ditshebeletso tse dintseng jalo jaaka WhatsApp, Facebook, Tiktok le di-website go buisana le batho. Ka bokgutswane data e dira gore mogala o e nne wa tlhagafala, wa potlana mme o kgone go go thusa go ikgulaganya le batho ka tsela e ka nnang ya inthanete.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako nka dira tse di latelang, sa ntlha ke ka leka go bona gore ke kae data e ke e dirisang letsatsi le letsatsi go netefatsa gore ga ke e dirise ka se se feteletseng, sa bobedi ke ka reka data e oketsegileng fa ke bona e santse e fela ka potlako, sa boraro ke ka dirisa Wi-Fi mo mafelong a a siameng go fokotsa tshebedisetso ya data ya mogala. Go boloka data e bolokegile e ka nna ke iketlele ka go reka pakete ya data e enang le tshegetso ya kgwedi yotlhe, kgotsa e enang le tekanyo e tshwanetseng ya data e ke e dirisang ka tsela eno, ke netefatsa gore ke tshwere ka sena data fa ke tlhoka ka botlhokwa.